Imibutho yeeteksi ibaluleke kakhulu kuba kaloku inceda abantu, ibase apho bafuna uya khona, iphinde ibabuyise bengonzakalanga.

Into endiyithandayo ngomsebenzi wam kukuphuma ndihlale ndisendleleni, kukubuka amazwe ngamazwe, kukudibana nabantu abohlukileyo ezindleleni. Yincoko endiyibambayo nabantu.

Xa ndiziva ndidiniwe kubalulekile into yokuba ndimise eptrol steyishini, ndilale nje kancinci, kuba kaloku ukuba ndingaqhuba ndidiniwe kungonzakala abantu, ndizibone sendidale ingozi.

Igama lam lifakwe kwitikiti elirongo. Mna bendisiya eKapa, igama lam lafakwa kwitikiti lebhasi eya eThekwini. Ndicela niyilungise le mpazamo kuba kaloku ibhasi yam isendleleni. Andinokwazi ukuya eThekwini apho ndibhekise khona ndiya eKapa.

Iinto endizithandayo ngomsebenzi wam lukhenketho. Ndiye ndibone indawo ezohlukileyo. Ndibone ubuhle boMzantsi Afrika. Ndibone i-nature, ndidibane nabantu abonwabisayo, ndifumane iincoko.

Ezona zinto endingazithandiyo ngalo msebenzi kukuba uyadinisa kwaye ufuna umntu onamandla, yaye izinto endizithuthayo zinzima kakhulu kwaye ndiye ndithuthe nabantu abanxilileyo abangenambeko.

Ndicinga ukuba kwakhiwe indlela zibe kwimo elungileyo, kwakhiwe indlela apho zizofika khona emizini, apho abantu abadala bangazusokola khona baye kude ukuba bakhwele.

Ndingaziva ndidane kakhulu kuba kaloku ndikhwele ibhasi erongo. Loo nto ingandikhathaza kuba ndishiywa lixesha.

Mntwana wasekhaya, ndiyakucebisa ukba xa uthenge esi sithuthuthu qaphela kakhulu endleleni, kuba kaloku kukho iimoto ezinkulu ezinokugila kwaye ungonzakala kakhulu. Ndifuna uyicingisise le nto uqaphele.

Kungamnceda kakhulu kakhulu, kuba kaloku isithuthuthu yinto nje encinane, izokwazi ukungena phakathi kweemoto xa kukho itrafikhi, aphumelele aye kwelinye icala.

Kubalulekile ukuba ibhasi ibambe ixesha efika ngalo, kuba kaloku phaa phambili uye ubekelwe ixesha ozofika ngalo. Iyanceda loo nto ingadali monakalo ezindleleni. Okanye incede ukuba abantu bangabi leyithi apho baya khona.

Makhelwane, ukukhwela iteksi kulungile kwaye akulunganga. Kuba kaloku iteksi ihlangabeza abantu kakhulu ude ube leyithi apho uya khona. Ayihambi ingekagcwali.

Ndingathanda ukuqhuba ku-N three kuba kaloku ezinye iindlela ziba nengozi ezinkulu kakhulu. U-N three asoze uve ukuba kukho ingozi ehleleyo abantu. u-N three yeyona ndlela iseyifu kakhulu.

Bhuti, ayikho enye indlela esingenza ngayo. Kufuneka sigodukile sibuyele ekhaya kuba leyithi ngoku. Asinayo enye indlela esingenza ngayo. Sicela usikhwelise apha kuwe sigoduke.

Ndingatya iziqhamo ezinikisa amandla, nditye nebhanana kuba ibhanana iyanceda inciphise umchamo, ndingasoloko ndimisa endleleni ndiyochama. Kwaye ndingasela neziselo ezinikisa amandla kuba ndingalali endleleni ndisoloko ndinamandla.